Umthombo wemali, ubisi, iinkomo zinika ubisi, umgquba, umgquba wenkomo uyanceda ekuhlwanyeleni, ukutya, inyama yenkomo isetyenziswa njengokutya ekhaya. Izithuthi nezixhobo zomsebenzi, isidima nendlumzi, ukugcina imali kwindlela ekhuselekileyo, izithethe neentsingiselo zenkolo. Ngoko ke ukufuywa kwenkomo ezilalini akuncedi nje kuphela ngokondla usapho kodwa nako kukhula uqoqosho lwasekuhlaleni kunye nokugcina amasiko.

Ubunzima bokufikelela kulwazi, iimfuno ezinzima nezixakekileyo, ukubekwa ecaleni kwabafama basetyhini, ingxaso evela kumaqumrhu angathileyo, izifundo nokuphuhliswa kwamava, ukuxhaswa ngamanye amabhinqa.

Ukungabhaliswanga kwiinkqubo zikaRhulumente, ukusebenza ngaphandle kwezirhweqe, ukwaphulwa komthetho kwabasebenzi, ulwazi oluphantsi, imisebenzi yexesha elifutshane okanye efikelela amaxesha athile kuphela, ukungabikho kwenkxasomali kumafama amancinci.

Ukonyusa imveliso, productivity. Xa abasebenzi beqeshiwe, beqeqeshiwe kwindlela yokusebenzisa irobhothi, imisebenzi efana nokunkcenkceshela, ukuvuna okanye ukulima ingenziwa ngokukhawuleza nangempumelelo enkulu. Oku kunceda ukuba ifama ivelise kangubi ngaphandle kokuchitha ixesha elininzi. Ukunciphisa iimpazamo zomntu, iirobhothi zisebenza kakhulu. Ukuba abasebenzi bayayazi indlela yokuzisebenzisa iimpazamo ezifana nokugalela i-fertilizer eninzi okanye ukunkcenkceshela ngokuqinisisileyo ziyancipha, nto leyo egcina iindleko ziphantsi.

Xa imveliso iphezulu, amaxabiso okutya ayehla. Xa imveliso iphantsi, amaxabiso ayenyuka. Itekhnoloji kunye nemveliso, ukusebenzisa iitekhnoloji ezifana neerobhothi, izixhobo zokunkcenkceshela kunye neendlela zesimanje zokulima kunokunyusa imveliso.

Thengisa ubisi olucocekileyo, yenza iimveliso zobisi ezongezelelekileyo, sebenzisa imarike yasekuhlaleni, bamba iqhaza kumacandelo okanye ama-cooperative, sebenzisa ingeniso kakuhle.

Ukutyala umbona kunzima ngakumbi kunokuvuna kuba kufuna ulungiseelelo olunzulu, ixesha elide, iindleko ezininzi kunye nomngcipheko omkhulu. Ukuvuna ke nangona kunzima kwixesha elifutshane kuba lula xa kuthelekiswa nalomsebenzi omkhulu wokukhulisa umbona.

Ukhuseleko kubushushu obugqithisileyo ehlotyeni. One, ukuphumla rhoqo umthunzini. Two, ukunxiba iimpahla ezifanelekileyo. Three, ukusela amanzi amaninzi. Four, ukufundisa ngeempawu zoshushu, heat stroke. Ukwakhiwa kweendawo zokulima, ukuqinisekisa ukhuseleko lwemveliso, ukunxiba izixhobo zokuzikhusela.

Ndiyazi ukuba nikhathazekile kwaye ndiyayiqonda loo ntsholo yenu yokuba uInathi bekufanele aye eyunivesithi afunde afumane isidanga. Kambe ke ndiyanicela ukuba siyijonge le meko ngamehlo obubele aqondayo kwaye avulekileyo. Intombi yam ndiyikhulisile ndedwa, ndiyibonile ikhula, ndiyifundise ukuzimela, ukusebenza nzima nokulandela amaphupha ayo. Kaloku akubikho ndlela inye yobomi efanelekileyo kubo bonke abantu. Abanye bayayifuna iyunivesithi, abanye bafuna imisebenzi yezandla, abanye bafuna ukuzimela ngumninimzi. UInathi akayeki ukufunda, utshilo ngokucacileyo ukuba ufuna ukuzimasa izifundo ezinxulumene nolimo, ukufunda kwi-workshop, ukufunda online nokuba ngudlongodlongo ofundayo. Uthando analo kwimicimbi yokulima, indlela akhanyisa ngayo xa ethetha ngengca ekhula okanye indlela yokunkcenkceshela ayinakwenziwa ngothando lwethu lwayo eyunivesithi. Kodwa okona kubalulekileyo lo ngumntwana onamaphupha.

Ukufuya iinkukhu kunceda ekufumaneni ukutya, imali, isichumiso somhlaba kunye namava oshishino. Kulula ukuqala, kufuna iindleko eziphantsi kodwa kunokuzisa izivuno esikhulu xa uphatha kakuhle. Ngoko ke ukuba iinkukhu zakho zityebile kwaye ziyanda, ukuqala ishishini elihle yomeleza ulikhulise.

Ukufuya iinkukhu kufuna unyamezelo, ucoceko, ukutya okusemgangathweni kunye nokulandelela iimveliso. Kodwa into entle kukuba ngokukhathalela okuncinci ungafumana inzuzo enkulu. Ungaqala ngoba ngezimbalwa kwaye njengoko ufunda uqhubeke ukhulise isibaya sakho. Asiyo nje indlela yokufumana imali kuphela kodwa yindlela yokuphila. Ndiyakuvuyela ukuba nawe ucinga ukufuyela okanye sele ufuyile, zingqineni amaphiko.

Ukuxhasa abalimi abasakhulayo akuthethi nje nje ukunceda abantu abathile, koko kuthetha ukuphucula uqoqosho lonke, ukudala amathuba emisebenzi nokwakha ishishini elizinzileyo lokutya. Ngokuxhasa aba balimi i-GDP iyakhula, imisebenzi iyavela kwaye ulimo luba yinxalenye eqhuba phambili kuqoqosho lweli.

Kukho iminyango eninzi evulekileyo. Eyona nto ibalulekileyo kukuba abasetyhini baxhaswe ngolwazi, bafumane uqeqesho, babekwe kwizikhundla zokuthatha izigqibo kwaye benziwe abalingane abathe gabhalala ngamadoda. Kubekho imibutho yobucala NGOs, kubekho ii-SETAs, Sector Education and Training Authorities, kubekho i-NYD, National Youth Development Agency kunye neWomen in Agriculture and Rural Development, WARD.

Ukuze kukhuselwe imisebenzi yabasebenzi basefama kufuneka kuqinisekiswe ukuba banamaxwebhu asemthethweni, bayayazi amalungelo abo, bayaxhaswa xa behamba kwaye bayafundiswa ukuze baphucule isakhono sabo. Xa abasebenzi bekhuselekile imisebenzi iyomelela kwaye iintsapho zabo ziba nethemba ngekamva.

Umsebenzi onzima ongenaxesha laneleyo lokuphumla uchaphazela impilo yomsebenzi wasefama ngendlela eninzi. Umzimba uyadinwa, ingqondo ixinezelekile, impilo yonke iba sengxakini. Kufuneka kube nobulungisa kwimimiselo yomsebenzi, kuqinisekiswe ukuba abasebenzi baneeyure zokuphumla ezaneleyo, batyiwe kakuhle, banikwa amathuba okonwaba kunye nosapho kwaye bakhuseleke ngokwasemzimbeni nangokwengqondo.

Amaphulo kaRhulumente afundisa uluntu ngezolimo nokufuya, asebenzisa ulwazi ukukhulisa uqoqosho, adala amathuba emisebenzi, abumba amalungu oluntu azimeleyo, anceda ukulwela i-GDP ephilileyo nengaguquguqukiyo.